Bannga dzine dza ṋekedza vhathu nḓivho nga ha Forex, ndi bannga dza maṅwe mashango kana dza mashango a seli. Ndi bannga dzine dza badela nga dzi Dollar, a dzi badeli nga dzi Rannda. Ndi bannga dzi nonga tshikwama tsha PayPol, na zwine ra zwi vhidza uri Foreign Exchange.

Ndi vhona unga vhathu vhanzhi vha nga kona u renga nnḓu, arali ṱhoḓea dza dibosithi dzo vha dzi fhasi, nga uri vhathu vhanzhi vho vha vha tshi nga kona u swikelela eyo debosithi ende vha tshi nga dovha hafhu vha kona u vheya tshelede ine vha ḓo, vha ḓo debositha iyo nnḓu uri vha kone u i renga, zwa ḓo leluwa kha vhathu vhanzhi, nga uri vhunzhi ha vhathu a vha khou to shuma zwavhuḓi, kana a vha khou u to shuma mishumo ine i nga vha swikelelisa uri vha kone u dibositha nnḓu arali i khou ḓura, zwino arali dibosithi dzi tshi nga vha fhasi, vhathu vhanzhi vha tshi nga kona u swikelela u renga nnḓu.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou ita badelo ya tshi school fees nga luṱingo, yo vha tshenzhemo yo leluwaho nga maanḓa, ine ya dovha uri i ya vhulunga kha masheleni nga uri arali ho vha hu si luṱingo, nda ḓo vha ndi khou tea u ṋamela ndaya banngani ya tsini u ita edzo mbadelo, zwino nga luṱingo ndo vhona zwo leluwa, na uri ha sina uri a thingo badela kana uvha na maṅwe mafhungo ngauri nda ḓo vha ndi na vhuṱanzi kha founu yanga, ende vhuṱanzi ha hone a huna hune ha nga ya hone kana u luzea, a zwi fani na musi ndo ya banngani nda vhuya na tshibambiri tsho u sumbedza uri ndo badela. Nga founu zwi vha zwo leluwa vhukuma.

Musi muthu a tshi ita khumbelo ya medical aid, u fanela u lavhelesa uri iyo medical aid i katela vhathu vhangana, nahone u ḓovha a tshi khou badela vhugai nga ṅwedzi kana nga tshetsho tshifhinga tshi ne a fanela u vha a tshi khou badela. U fanela u dovha hafhu a lavhelesa uri arali zwi nga itea a kundelwa u badela nga ṅwedzi kana nga tshetsho tshifhinga tshine vho tendelana nga tsho, arali a nga vhaisala kana a farwa nga vhulwadze hunga itea mini. U fanela hafhu a dovha a lavhelesa uri eyo medical aid arali a nga vhaisala u ya a thusiwa ngafhi na ngafhi.

Ndi vhona mbuelo dza u beba dza UIF dzo eḓana u tikedza miṱa nga tshifhinga tsha leave ya u beba. Ndi vhona dzo eḓana nga uri u tshi sedza maḓuvha kana tshifhinga tshine tsha vha tsho fhiwa muthu tsha leave ya u beba tshi sa tu vha tshifhinga tshi lapfu. Ndi vhona uri tshi vha tsho elana na masheleni a mbuelo dza UIF, na uri ivha i tshelede ine mushumi u vha o shuma yone, yo ṱangana na ye mutholi wawe a vha a tshi kho i bvisa nga ṅwedzi nga ṅwedzi u itela uri dzi vhe mbuelo dzawe musi o ya ḽivini ya u beba.

Maga ane muthu a nga tevhedza musi a tshi khou ita khumbelo ya UIF lwa u to thoma, u fanela u vha a na mabambiri a ne a sumbedza madzina a we na zwidodombedzwa zwoṱhe nga haye nga vhuḓalo. Eyo mabambiri a fanela u vha ana zwidodombedzwa zwa mutholi wawe, a dovha u khaṱhisedza uri oyo muthu o shuma kha tshi imiswa tshi fhio, u bva lini u swika lini, nahone a tshi khou hola vhugai nga ṅwedzi. A dovha a sumbedza hafhu uri oyo mushumi o vha a tshi khou bvisa vhugai kha UIF nga ṅwedzi nga ṅwedzi, u fanela hafhu a dovha a vha bambiri li no bva kha bannga ine a i shumisa.

Hai, ndi vhona tsireledzo ya masheleni i so ngo khwaṱha kha vhathu vha ne vha khou bannga kha internet, ngauri kha internet ho no ḓala vhufhura. Huna vhathu vha ne vha nga ita unga, kana vha nga ḓi ita uri ndi vhone vho no khou banngisa kha intenet, ngeno husi vhone, zwino zwi vha zwo leluwa vhukuma kha vhathu vha ne vha khou bannga masheleni avho kha internet uri vha khurukiwe.

Hai, u ya nga nṋe ndi vhona tshibugwana tsha mbulungo tshi sa farei siani ḽa masheleni kha vhunzhi ha vhathu tshi tshavhana tsha hashu. Ndi zwi ambiswa nga uri arali tshi tshi farea, vhathu kana vhadzulapo vhanzhi vha ḓo vha vha tshi badela tshelede ṅwedzi nga ṅwedzi kana nga tshetsho tshifhinga tshi ne tsha ḓo vha tsho vheiwa. Vha tshi ḓo i badela nga uri vha ḓo vha vha tshi khou kona u i swikelela. Zwino ndi tshi ita tsedzuluso ndi khou wana uri vhathu vhanzhi a vha khou badela nga uri masheleni a hone ndi manzhi. Maga ana a tea u dzhiiwa ndi a uri tshelede i fhungudziwe hu itela uri muṅwe na muṅwe a kone u swikelela kana a ḓo kona u i badela.

Muthu ane u khou ita khumbelo ya u thoma ya u badela nnḓu, ndi nga mu eletshedza uri a thome a lavhelese uri masheleni a ne a kho ḓo a badela a yelana kana o fanela naa uri a badele iyo nnḓu, a dovhe a lavhelese uri a yo masheleni ane a khou ambiwa o fanelana a tshi sedza na he nnḓu ya dzula hone. A tshi khou sedza uri ndi vhupo ha mahayani kana ndi vhupo ha ḓoroboni naa, u fanela hafhu u dovha a lavhelesa uri u khou rengiseliwa nnḓu nga muthu o teaho naa, kana nga muthu a ne ha khou mufhura naa. U fanela hafhu a dovha a lavhelesa mabambiri a vhuṋe uri eyo nnḓu ndi ya nnyi, kana i langiwa nga nnyi.

Mushumo wa UIF ndi u thusa vhashumi nga nḓila nnzhi dzi ya ho nga u fhambana, UIF i thusa vhashumi musi mushumi kana vhashumi vho xelelwa nga mushumo. Oyo mushumi a ne ha tsha shuma a nga ya a ita khumbelo ya masheleni kha UIF, avha a masheleni e a kokodziwa musi ene muṋe a tshi kha ḓi shuma. I dovha hafhu ya thusa mushumi arali anga fariwa nga vhulwadze avha a si tsha kona u isa phanḓa na u shuma. U yo mushumi anga kona uri a ite khumbelo ya masheleni kha tshikwama tsha UIF. I dovha hafhu ya thusa muthu ane u ḽivini, i nga vha i leave ya musi a khou bva u vha na ṅwana, u a kona u ita khumbelo ya masheleni kha tshikwama tsha UIF, uri i muthuse a kone u isa phanḓa na vhutshilo.

Ndo tevhela uri iyo garaṱa i shuma nga nḓila ya hani, maṅwalo e a ṱoḓea ndi lunwalo lwa vhune, na lunwalo lwa u sumbedza uri ndi bva ngafhi.

Zwithu zwavhuḓi zwa u thoma dibosithi yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku, ndi zwa uri musi u tshi aluwa u wana uri tshelede i ḓovha yo no vha nnzhi u ya kona u i shumisa kha u ya tshikoloni, kana kha zwiṅwe zwa ndeme nga uri arali wa thoma u dibositha tshelede musi muthu a tshe muṱuku, a tshi sala a tshi aluwa ivha yo novha tshelede nnzhi vhukuma.

U fanela u lavhelesa uri iyo akhaunthu ya u vhulunga tshelede u kho i vala i na masheleni mangafhani, nahone u kho i vala wa tshifhinga tshingafhani, wa dovha hafhu wa lavhelesa uri musi nga murahu ha itsho tshifhinga wo i vala masheleni a u a dovha a vhugai musi ho no fhela tshifhinga tsha u i vala.

A nga fhungudza nga u ita ṱhoḓisiso nga zwi imiswa zwa thuso ya zwa ngalafho, a lavhelesa sa uri izwo zwi imiswa zwi badela vhugai nga ṅwedzi nahone zwo ralo zwi shumisa hani.

Ndo no vhuya nda tevhela, zwo dzhia tshifhinga uri zwi vhe na vhuṱanzi uri mbadelo yo itiwa, fhedzi nga murahu ha tshetsho tshifhinga zwo fhedza zwo vha na vhuṱanzi uri mbadelo vho i wana.

Iṅwe ya khaedu, ndi ya uri uvha u sa ḓivhi uri dzina ḽa u ḽo swifhadziwa na, iṅwe ndi ya uri uvha u sa ḓivhi uri dzina ḽa u ḽi a tendelwa kana u ya swikelela uri u dadze eyo fomo ya tshikolodo na, u nga dzi kunda ngo thoma wa ita ṱhoḓisiso ya uri dzina ḽa u a ḽi ngo swifhadziwa kana ḽo swifhadziwa na, wa dovha hafhu wa ita ṱhoḓisiso ya uri dzina ḽa u ḽo tendelwa uri iyo garaṱa u i wane na.

Dzi ṋetshedza mvelelo dzo fhambanaho nga uri bannga a dzi fani dzi na maitele ane o ya nga u fhambana, dziṅwe bannga ndi khulwane kha dziṅwe dziṅwe ndi kale dzi tshi khou shuma lune dzo no ḓivha na masheleni a sina vhukono lune ri nga si dzi vhambedze na bannga dzine dzo vulwa a si kale kana dzo thomiwaho a si kale.

Ndi nga mu eletshedza uri a thome a ite ṱhoḓuluso, uri ndi ifhio bannga ine i ṋekedza garaṱa ya khwine ya tshikolodo, hone itsho tshikolodo u tshi lifha nga nḓila ya hani, u dovha hafhu a lavhelesa uri itsho tshikolodo u fanela u tshi lifha nga murahu ha tshifhinga tshingafhani.

Ndi tshumelo dza zwa mutakalo, dzi wela fhasi ha mbuyelo dza ḓuvha na ḓuvha kha vhunzhi ha pulane, ezwo zwi itiswa nga uri u vha u tshi khou badela tshumelo ya zwa mutakalo tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga uri zwi fanela u vha na vhuṱanzi u ri mbadelo yo itiwa, na uri vhathu vhoṱhe vha fanela u vha na vhuṱanzi vhukatini ha tshikolo na mubebi.

U fanela u ṱola uri a kha u nthu iyo i na masheleni mangafhani nahone iyo akhauntu musi u tshi kho i vala, tshifhinga tshi ne wa ḓo i vula a yo masheleni a ḓo vha ono vha mangafhani.

Ndo vha ndi khou i ita nga epe yanga ya bannga, zwone zwo vha zwo leluwa ende zwa fhedza zwa tshimbila zwavhudi nga nḓila ine ndo vha ndo lavhelela yone.